Into engenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango ngoonesi abakrwada. Akululanga ukuba umntu omdala aphinde abuyele kuloo kliniki okanye kwisibhedlele ukuba kude akakhange afumane ukuhoywa kakuhle. Ukuba uthe xa efika kuloo kliniki okanye kweso sibhedlele oonesi bengafuni ukumhoya bekrwada kuye akunoba lula ukuphinda abuyele ayofumana unyango.

Ndicinga ukuba abantu abadala abaxatyiswanga ngokwaneleyo. Oomakhulu ngabona bagciniswa abazukulwana bebadala benjalo banikwa nje abazukulwana ngamanye amaxesha banganikwa naloo mali yegranti yokhathalela abazukulwana kufuneke bathathe kweyabo yesibonelelo sikaRhulumente ukukhathalela aba bazukulwana. Kwakhona abanikwa zinto zifanelekileyo nanyango lufanelekileyo olubanceda kakuhle, iiklinikhi ufumanise into yokokuba zikude kwiindawo abahlala kuzo ngoko nokukhathalela nokuhoywa. Nokuhlonitshwa abahlonitshwa ngokwaneleyo.

Andicingi njalo kuba nangona le mali yenkamnkam isisigqibo esihle senziwa nguRhulumente futhi inceda kakhulu kodwa le mali yenkamnkam isebenza kakhulu ekuthengeni ukutya futhi siyayazi into yokokuba ukutya kuduru. Ngoko inkamnkam kamakhulu ikwazi ukuthenga ukutya inceda abazukulwana bafumane izinto abazidingayo ezokuya esikolweni emveni koko imncede akhwele ukuze aye ekliniki kodwa nakuloo klinikhi angancedakali kangako kufuneka aye kwagqirha. Kodwa ingakwazi ke ngoku ukuba yanele ukuze akwazi ukuya kwagqirha ngoko ndicinga uba ayaneli ifikelele kukhathalelo lwempilo kakuhle.

Kaloku ootata ngabantu besidima abangafuni ukubonakala bengenawukwazi ukuzenzela kakhulu kubantwana babo abangamantombi. Ngoko ndingaqiniseka ukuba ubhuti endinaye okanye umalume ibe nguye omthatha ayomvasa okanye amse ngasese mna ndenze ezinye izinto ezifana nokumphekela nokumisa eklinikhi. Kodwa eyokumvasa nokumsa ngasese ndicele umntu ongutata azoyenza loo nto kuba ukuba ndiyenza ngokwam, loo nto isenomenza azive eneentloni azive engahloniphekanga njengotata wekhaya.

Mama ndiyasiva esi sicelo unaso kodwa eyona nto endikhathazayo kukuba uyozihlalela kude lee ngaphandle kwethu ndiyoyika ukuba uzawukhuseleka na ingathi uzawuba kude kuthi. Bekungabe njani ukuba ungeza uzokuhlala nomyeni wam nam kwikhaya lethu sizawukwenzela igumbi elisecaleni apho uzawuhlala ngokukhululeka kunokuba uyohlala nabantu ongabaziyo, ndiyayonqena loo nto mama. Kunganjani sithathe eli cebo kunoba sithathe elokukusa kude lee uyohlala nabantu ongabaziyo.

Oomakhulu babanabo ootilili be-cellphone ngoko ndingabonisa ndize ndimenzele i-alarm kwi-cellphone yakhe ndize ndimxelele ukuba makhulu ukuba uyiva ikhala ngolu hlobo ifowuni uze uthathe amayeza neepilisi zakho usele. Ngoko ndingayenza ke ngoku le alarm ukuba ikhale qho ngexesha ekufuneke ethathe ngalo iipilisi. Xa umakhulu eyive ikhala uzawuvele abaleke ayothatha iipilisi asele.

Mntase kaloku umama ngoku mdala futhi uhlutshwa nayimpilo. Mna nawe asikwazi ukumkhathalela kakuhle kuba sitshatile sinabantwana ngoko xa ekwikhaya labantu abadala phaya uzawukhathalelwa kakuhle kuzawubakho abantu abamjongileyo lonke ixesha. Ngoko ndiyacela ke mntase singacingeli thina nendlela esivakalelwa ngayo kodwa masicinge umama nonyango alidingayo.

Esinye sesizathu, esinye sezizathu ezibangela loo nto kukuba lo mntu uzobe ekhuliswe ngulo mzali lo mzali wamkhathalela esengumntwana ngoku ukumthatha umphose kwikhaya labantu esele bekhulile uyavakalelwa ingathi uyamlahla kanye ngexesha apho loo mzali amdinga kakhulu. Uye avakalelwe ngathi akamkhathaleli futhi akamxhasi umzali ngalendlela wayexhasa yena ngoku wayesengumntana. Esinye sezizathu kukuba amanye amakhaya abantu abadala adume kakubi adume ngokungabakhathaleli kukutya nje imali yabo yenkamnkam ngoko umntu usenokucinga ukuba uzawube elahla umzali wakhe phaa kwindawo angasoze akhathaleleke kuyo kakuhle umzali.

Ndingamcebisa ukuba qho ngenyanga aboqale enze ezona zinto zibalulekileyo okanye ndimcele ukuba ukuba angavuma ndingayomtsalela le mali ndize ndimthengele ukutya. Eshiyekileyo ndimnike yona neziliphu ukuze akwazi ufumana ezona zinto zibalulekileyo kuqala ngaphambi kotywala.

Tatomncinci, uyabona ngoku unemali engange-two thousand one hundred and eighty, iza kunceda le mali ke ukuze ukwazi ukuzimela. Kodwa ukuze ungaxhomekeki kakhulu kwabanye abantu kuzawufuneka uthi wawugqiba nje ukuyitsala, into yokuqala ubhatale umasingcwabane ukuze ukusweleka kwakho kungasokolisi thina. Okwesibini wena tamnci kukuba kufuneka uqiniseke uba uthenga ukutya okwaneleyo ukuze ungasokolisi umama ngokutya, emveni koko uthathe enye uyigcine ecaleni ukuze xa unokugula phakathi nenyanga ukwazi ukukhwela uye kwagqirha. Enye ke ungayisebenzisa kwizidingo zakho kodwa ndicela uqale ngezona nto zibalulekileyo kuqala.

Into endinokuyenza kucebisa isigulane ngezinto abanokuzitya ukuze bancedakale ngoba akuncedi ukuba balinde uRhulumente aze namayeza, kusenokwenzeka angayenzi loo nto. Kodwa ukuba batye ukutya okuthile, loo nto izawukwazi ukubanceda babe sempilweni. Ngoko ndingabacebisa ngendlela yokutya nendlela yokuzigcina becocekile ukuze kungabi lula ukuba bagule ize loo nto ibenze baze apha eklinikhi kuba apha eklinikhi yonke into ishokoxekile.